Izizathu ezibanga into yokubana abantu bacinge intoba ulutsha luyasilela ekuboniseni imbeko, kudala ulutsha lwalungaseli utywala phambi kwabantu abadala. Ngoku bayasela abantwana anytime, anywhere. Kudala abantwana babengaphenduli abantu abadala but nowadays abantwana bayaphendula because banamalungelo okuthi bakwazi ukuzimela, whereas ke abanye abantu baye bayithathe njengokuba ayontlonipho leyo. And okunye abantwana abasabulisi, bayagqitha nje bazithulele. Loo nto yenza abantu abadala bacinge intoba abahlonitshwa.

Ndiye ndidlale indima yokokuba ndidibanise iintombi zefemeli for ukulungiselela umtshato. Siphinde silungiselele abakhozi bakokwabomakoti, so sijonge into yobana ziziphi izipho ekufanele sizilungisile ukwamkela abakhozi bethu. Okunye kukuba ndijonge into yobana ngoobani abazawukheyitharisha and loo nto leyo iza kubiza malini sihlale phantsi as ifemeli sibone into yokokuba ubani uzawuthenga ntoni, ubani uzawuthenga ntoni. And then ke ngoku sijonge intoba kwifemeli ngoobani ekufuneka beinvayithiwe and ngokweziteyijizi sizoqala.

Ngamanye amaxesha, ikakhulukazi emaphandleni, zisekhona ii-beliefs or iinkolelo kuba kuba kuba kwiinkokheli zemveli. Loo nto ke ngoku ithi ezinye zezinto ekufuneka uphuhliso ekufanele lungenelele luphinde luchazwe for uba lamkeleke ezilalini. Kuyafuneka kuqalwe kwaziswe naba neenkokheli zemveli ukuze bathi befika abantu bophuhliso kube sele wonke umntu eyazi into ezawukwenzeka elalini.

Thina bantu abantsundu sinenkolelo yokokuba kuyafuneka sibulele kwizinyanya zethu xa kanye izinto zithe zazihambela kakuhle. Abanye babulela bakuthenga indlu, babulele benze umsebenzi wokubulela. Abanye babulela bakufumana umsebenzi, abanye babulela bakuthenga imoto. So zininzi ke izizathu ezenza abantu bafune ukwenza umsebenzi wokubulela, izinyanya zabo zezinye zezizathu ke ezi.

Into ebanga abantu bacinge into yokokubana abantu basezilalini banobubele yingokuba ezilalini isikakhulu i-spirit of ubuntu sisekhona kakhulu. Ukutya kuyasherwa, ummelwane akakwazi ulala engatyanga ummelwane enokutya. Uyakwazi ukuyonkqonkqoza utsho into yobana udinga into yopheka bakunike yonke into for uba ukwazi upheka, naxa ufika emzini womntu awaphumi ungenzelwanga neti. Kodwa ke abantu abahlala ezidolophini abakwazi ukuzenza ezo zinto. Mna ke ndicinga into yokubana namaxabiso okutya aphezulu nempilo ephilwa ezidolophini iduru, yenza abantu bangakwazi ukwenza izinto ezenziwa ngabantu basezilalini.

Ingxaki ezilokishini, wonke umntu uphila ubomi bakhe akakho ogade omnye. Ngamanye amaxesha kuye ke ngoku noxa omnye umntu ebona into engalunganga azixele into yokokuba ayimfuni. Kanti emaphandleni uthi wawubona into engalunganga omnye axelele omnye kudityanwe iadreswe. Yingakho ke ngoku ezidolophini kuba nolwaphulomthetho olukhulu ngoba abantu, wonke umntu ujonge iingxaki zakhe. Xa ngaba loo nto yenzekayo ingamdibanisi, uthula kube ngathi khange ayibone.